Mme wa ka, ne ke kopa feela hore re be na le tumellano ya hore wena s'ka motswadi wa ka o tla nsheba ebile le nna se ka ngwana ke a tshepisa hore ke tla etsa mosebetsi wa ka mehla le matsatsi. Ke kopa feela re be na le tumellano ya hore o tla mpha founu ya ka hore ke kgone ho bapala di-game ha feela ke kgonne ho etsa mosebetsi wa ka wa sekolo. Ebile ha e le hara beke, ke tla bana le nakwana e nyenyane hore ke be na le nako le founu. Ke qete nako e ngata le mosebetsi wa sekolo, ke etse mosebetsi wa sekolo ha feela re ka dumellana feela hore o tla nkgutlisetsa yona. Nna ke tla qala pele ka ho etsa mosebetsi wa sekolo, ke be ke boela ke bapala game difounung. Ka kopo hle motswadi wa ka.

Motswalle wa ka o na le yona game ena e bitswang ka xbox, e mong wa ka wa motswalle o na le yona e bitswang ka PS five. Matsatsi le matsatsi ke bapale le bona. Ntho e kgahlisang le ntho e thabisang ke hore eo etsa hore maikutlo a hao a dula a thabile ka nako tsohle. O kgona ho ithabisa le bona, le bapale, le nyakalle ho be monate. Ntle le ho kena-kena dikotsing tsa seterateng le botlokotsebeng. E otlolla kelello ka nakonyana eo ha feela o sa e bapale ho feta tekano.

Nakong e ngata re sebedisa social media ho fetisa molaetsa, kapa yona information-e eo batho ba bangata ba sa e tsebeng. Ka hona, ke ka sebedisa yona Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp-o, kapo tse ding feela tse tsebahalang. Ka hobane ke tsona tseo batho ba bangata ba qetang nako ho tsona. Ka hoo hee, nka tsebisa batho ba bangata ka tsona dipapadi tsena.

Di-game tse founung di monate ha o di bapala ka hobane tsona di o fa nako ya hore la ho le taxing, la o le tereneng, la o le ka ntlung, le ha o le kae kapa kae feela o dutse le metswalle o ya kgona hore o bapale tsona di-game tseo ka hobane di ntsha bodutu. Ee, ke kile ka bana le tsona. Ne di ntsha bodutu haholo ha di, ha ke le mong kapo ke dutse feela le batswalle ba ka re sa etse letho. Di o etsa hore o ikutlwe o le monate, maikutlo a hao a be hodimo, ebile o ikutlwe o thabile ka nako tsohle. Haholo ha o ntso o win-a, o fetela pele ka tsona di-stage. O ya kgona hore o thabe le wena o ikutlwe motlotlo ha ntso o hapa di-gaming tseo. Di o etsa o be motho a thabileng ka nako tsohle. Maikutlo a hao a phela a le hodimo ka nako tsohle.

Papadi eo e ke e ratang haholo ke papadi e bitswang ka bolo. Ka hobane bolo ke yona moo kgonang ho bapala le batho ba bangata le be sehlopha. Sehlopha se le seng se etsuwa ke batho ba leng mashome le motso o le mong, le sehlopha sa bobedi se etswa ke batho ba leng mashome le metso e le mong. Hona moo le fuwa nako ya hore le bapale ebe a tla hapang ke oo a tla korang di-goal-o tse ngata ho feta ya e mong. Se ka le le sehlopha tlamehile le fetise bolo hore e tsamaye e lo tlola mola wa sethibathibane wa sehlopha sela se le bapalang le sona. Ka hoo, ha le ka fetisa bolo eo sethibathibaneng seo se thibang bolo, le tla e hapa ho feta ba ba bang. E bapaduwa ka maoto, ha wa tlameha hore o ka e tshwara ka matsoho. Ke sethibathibane feela se amolehileng hore se tshware bolo eo ka matsoho.